Zwine nda zwi ḓivha nga ha mushumo ya maafukhada, ndi uri maafukhada ndi tshiḽiwa. Tshiṅwe hafhu ndi uri maafukhada a shuma sa mapfura a u dola muvhili, mapfura a mavhudzi na mapfura a u bika. Maafukhada a dovha a vha na pfushi dzo yaho nga u fhambanana kha muvhili wa muthu.

Masiandoitwa a u sa vha na maḓi bulasini ndi manzhi. Tsha u thoma ndi tsha uri zwifuwo zwi ḓo fa nga gomelelo nga u sa vha na maḓi, tsha vhuvhili ndi zwa uri bulasi ḽi ḓo tsuka ḽa dovha hafhu ḽa nukha nga u sa vha na maḓi a u ḽi kunakisa, tsha vhuraru ndi tsha uri muṋe wa bulasi u ḓo tambula nga u sa vha na tshelede ya u rengisa zwifuwo na u sa vha na zwifuwo zwa u ḽa.

Miṅwaha ya vhuḓi ya u bvisa mananga kha kholomo ndi musi kholomo i tshi kha ḓi vha namana, ndi ngani? Ndi nga uri musi i tshi kha ḓi vha namana i a kona u fhola nga u ṱavhanya u fhirisa musi yo no aluwa, tsha vhuvhili ndi uri pfushi dza kholomo dzi ya kha mananga, zwino maṋanga o bvisiwa kha kholomo pfushi dzi sala muvhilini wayo. Tsha vhuraru, kholomo musi dzi na maṋanga dzi a vhaisa kholomo dziṅwe na mulisi, zwino musi maṋanga o bvisiwa, zwi a fhungudza u vhaisa mulisi na dziṅwe kholomo.

Zwine vhalimisi vha nga zwi ita, ndi u ṱanganedza uri nyimele yo dzula nga nḓila ye ya dzula ngayo kha shango ḽa zwino ḽine ra khou tshila khaḽo. Tshiṅwe tshine vha nga lingedza u tshi ita, ndi u ḓi reḓela khuni na u ḓi itela manyoro uri vha si wane vha tshi khou tea u tou zwi renga. Tshiṅwe hafhu tshine vha nga tshi ita ndi u gonyisa mitengo ya zwine vha khou rengisa kha mabulasi avho.

Tsha u thoma, ndi u shandukisa kuhumbulele kwa uri zwa vhulimi ndi mushumo wa vhanna, ndi mushumo wa zwanḓa wo no konḓa. Hu uri hu na mabuḓo manzhi a ne a vha hone kha zwa vhulimi, tsha vhuvhili ndi u wana vhafumakadzi vho no bvelelaho kha zwa vhulimi vhane vha nga kona u ṱuṱuwedza vhafumakadzi ngavho. Tsha vhuraru, ndi u ita ṱhoḓuluso dza zwiimiswa zwine zwa nga kona u thusa kha masheleni, zwi tshi khou itelwa vhafumakadzi uri vha kone u dzhena zwikolo, vha gudele zwa vhulimi.

Dziṅwe nḓila dza u ita tshelede nga mbudzi, ndi u rengisa yone ṋama ya mbudzi kha dzi butshara dzo yaho nga u fhambana, tshiṅwe ndi u rengisa mafhi a mbudzi, tshiṅwe ndi u rengisa manyoro a bvaho kha yone mbudzi.

U ya nga ha nḓivho yanga, uri muthu a kone u ita mukoki u tea u di fhaṱela fhethu hune a ḓo anea hone ṋama. Hune buse ḽa sa ḓo kona u dzhena hone na thunzi dza sa ḓo kona u nona uri mukoki kana ṋama i vhe yo tsireledzea musi i nga ngomu musi i tshi khou oma.

Tshumiso ya AI yo fanela kha zwa vhulimi nga uri i nga ri thusa kha ṱhoḓuluso dza u khwinifhadza zwa vhulimi.

Artificial Insemination ndi musi hu tshi dzhiwa mbeu ya wa tshinnani ya pangiwa kha kumba ḽa wa tshifumakadzini, u itela uri hu bebe tshithu khazwo musi vha songo ṱangana tshihulwane.

Ndo no vhuya nda renga ṋama yo tshinyanyulaho, zwe nda ita ndi zwa uri ndo humela kha wa rabulasi nda mu sumbedza yone ṋama zwa uri yo tshinyala na eneo rabulasi a zwi vhona zwa uri yo tshinyala, a kona u mpha iṅwe ṋama i so ngo tshinyalaho.

Zwine wa tea u sedza ndi zwiḽiwa zwine wa khou ḽisa zwifuwo zwau. Tsha vhuvhili ndi kuḽele kwa zwi ka zwiḽiwa kha zwifuwo zwau uri zwifuwo zwau zwi khou ḽesa kana a zwi khou ḽesa. Tsha vhuraru ndi muvhili wa zwifuwo zwau uri zwifuwo zwau zwo o ondesa kana zwo khwaṱhesa naa?

Khaedu i ne vhalimi vha kale vha khou ṱangana nayo ndi zwishumiswa zwiswa zwa vhulimi, zwa u nga mitshini miswa i ne a vha khou kona u i shumisa u lima nga uri vha vha vho ḓowela nḓila dza kale dza vhulimi.

Ndi ngoho vhalimisi vha ya tea u ḓivha zwa uri ndi zwimedzwa zwifhio zwine zwa mela kana zwa aluwa nga khalaṅwaha u fhiyo, ndi ngazwo vha tshi tea u pulana zwo linganela.

Ngeletshedzo ine nda nga i ṋea vhalimi vhaṱuku ndi ya uri vha tea u ḓivha khalaṅwaha hune tshipinitshi tsha tsha mela kana tsha aluwa ngaho zwavhuḓi, vha tea u sedza na mavu a ne vha khou ṱavha khao uri o nyorea naa. Tsha vhuraru, kusheledzele ku ya vhala kha uri vha sheledzisiwa hani tshipinitshi.

Musi hu na miḓalo kana hu na gomelelo zwi ita uri vhupo kana ḽeḽo shango ḽi si vhe na zwiḽiwa, musi hu si na zwiḽiwa mavhengeleni a ya gonyisa mitengo ya zwiḽiwa nga uri shangoni a hu na zwiḽiwa, zwiḽiwa zwi vha zwi kha ṱhoḓea.

U lima zwiṱuku zwo thusa muta hune nda ḓivha hune nṋe nda bva hoṋe, u yo muṱa u wana wo thusalea nge wa ḓiwana u sa khou ya mavhengeleni u yo renga zwiḽiwa nga uri zwiḽiwa zwe vha vha vha khou zwi ṱhoga vho vha vha khou zwi lima. Hu na haa zwo thusa na zwa uri zwezwo zwe vha vha vha khou zwi lima, vho kona haa u zwi rengisela vhadzulatsini zwine zwa vha zwi khou vha itela masheleni.

Zwine nda zwi ḓivha nga ndugiselo ya mavu musi hu sa a thu u tavhiwa zwimela, ndi zwa uri mavu a tea u topoliwa dzi tsheṋe dzoṱhe, musi tshene dzo no topoliwa mavu a tea u nyoriwa nga manyoro. Musi o no nyoriwa nga manyoro, mavu haaḽani a tea u linganyisiwa uri a kone u vha kha tshiimo tshithihi ndi hone hune wa ḓo kona u ṱavha hone zwimela.

Ndi zwone vhalimi vha ya tea u renga zwiḽiwa zwavhuḓi zwi re na pfushi, zwine zwa ḓo ḽa zwifuwo zwavho. Ndi hone hune zwifuwo zwavho zwa ḓo ita ṋama ya vhuḓi i ne vha ya kona u rengisela vhathu.

Vhaswa vha muvhunduni wa hashu a vha vhoni vhulimi sa mushumo wa vhuḓi. Ndi ngauri hu vha hu na ṱhaela ya maḓi, u vha na ṱhaela ya maḓi zwi a konḓisa uri vha dzhenelele kha zwa vhulimi nga uri hu vha na ṱhaela ya maḓi zwi ṱoḓa uri vha vhe na mitshini kana vha gwise maḓi uri vha kone u vha na maḓi o no kona u tshimbila zwavhuḓi, zwine zwi a vha ḓurela zwi tshi ḓa kha zwa masheleni.

Musi u tshi ṱavha muroho wa muxe u tea u vhona zwa uri mavu o nyorea. Tsha vhuvhili u tea u gwa milindi, wo no gwa heyo milindi wa posela thoro kana mbeu. U tshi fhedza u posela wa fukedza nga mavu, wo no fukedza nga mavu wa sheledza. U tea u sheledza duvha linwe na linwe, nga matsheloni kana nga mathabama.

Khaedu i ne vha nga ṱangana nayo ndi musi mavu a so ngo nyorea. Musi mavu a so ngo nyorea, tshipinatshi kana khavhishi a zwi koni u mela zwavhuḓi, tshiṅwe ndi musi hu na tsheṋe dzo ḓalaho, u tea u dzula u tshi khou tupula tsheṋe. Arali wa sa zwi tupula, tshipinatshi na khavhishi zwi nga si mele zwavhuḓi nga nḓila i ne zwa tea u mela ngazwo.

Kha ikonomi ya Afrika Tshipembe, vhulimi vhu shela milenzhe kha u konisa uri shango ḽi vhe na zwiḽiwa. Tshiṅwe hafhu vhulimi vhu konisa uri shango ḽi kone u bveledzisa tshelede nga u rengisela maṅwe mashango zwiḽiwa zwine zwa vha zwi khou limiwa ngeno Afrika Tshipembe. Tsha vhuraru ndi zwa uri vhulimi vhu konisa uri a vho vha so ngo tholiwaho, vha kone u tholiwa vha vhe na mishumo vha kone u vhea vhurotho kana vha kone u isa tshelede miṱani yavho.

Zwine nda zwi ḓivha nga u ṱavha thanga ndi zwa uri a hu ngo tea u ṱavha thanga nga thoro nnzhi nnzhi. Musi u tshi ṱavha thanga u tea u gwa milindi i ne ya vha kule na kule, musi u tshi posela thoro u tea u posela thoro nthihi, zwi thusa musi muroho wa thanga musi u tshi aluwa kana u tshi mela u so ngo mela u munzhi munzhi.

Khaedu khulwanesa i fhiraho khayedu dzoṱhe dzine vhalimi vhaṱuku vha ṱangana nadzo, ndi u sa vhana shango ḽa u lima khalo kana bulasi ḽa u lima khalo. Mabulasi kana shango a vha a kha ṱhengo khulwane badi, zwia konḓisa uri vhalimi vhaṱuku vha kone u vha na shango ḽihulwane ḽine vha nga kona u lima vha ita tshelede khalo.

Vhulimi vhuṱuku vhu ya thusa muṱa uri u kone u vha na zwiḽiwa, nga maanḓesa arali uyo muṱa hu sina tshelede ya u renga zwiḽiwa mavhengeleni nga uri zwi vha zwi tshi khou ḓura. Hu no haa, zwi thusa uri uyo muṱa u ya kona u rengisa zwezwo zwine wa vha u khou lima, u kona u ita tshelede musi u tshi khou rengisela vhadzulatsini.

Mutshelo u ne nda u funesa kha mitshelo yoṱhe, ndi bvani kana habu. Ndi ḽi funa nga uri ḽa vha ḽi na maḓi manzhi nga khalo ḽa dovha hafhu ḽa u furisa musi wo ḽi ḽa.

Ngeletshedzo i ne nda nga i ṋea muthu a ne a khou fhaṱa sisteme yawe ya u vhulunga maḓi a zwifuwo, ndi ya uri hayo maḓi a ne a khou a vhulunga a tea u vha o kuna.

Tsha u thoma ndi u khwaṱhisedza uri hu na fhethu ho linganelaho u vhea zwiḽiwa zwine zwa kho tea u vhulungiwa. Tsha vhuvhili ndi u khwaṱhisa uri zwiḽiwa zwi khou ḽiwa nga nḓila yo fanelaho.

Vhulwadze ha khwanḓa na mulomo a thi thu vhu pfa na hune nda bva hone a thi thu pfa ngaho. Mashudu mavhi a thi ḓivhi tshithu nga ha vhulwadze ha khwanḓa na mulomo.

Ndi vhona nyaluso ya khuhu vhuponi ha hashu i tshi kha ḓi vha ya vhuṱhogwa nga maanḓa ngauri tshisevho tsha kholomo tsho leluwa u bva kha u tshi vhulaya u ya kha u tshi bika. Honeha, ndi tshisevho tshine tshi kha ḓi vha tshavhuḓi ngauri tshi vha tsho vhulaiwa tshetsho tshifhinga musi u tshi ṱoḓa u tshi bika. Tshivha tshi tshavhuḓi u fhira tshine wa tshi renga mavhengeleni.